Ku amukela mali ya mina ya mpfuneto wa vaaki eka se tiselulafoni kumbe eka selulafoni ya mina swi ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku endla swilo hinkwaswo ndzi ri kwala ndzi nga kona. Swi tlhela swi ndzi endla leswaku ndzi nga kayakayi ndzi ti koka nkoka hambi ndzi ri karhi ndzi vabya ndzi ya ebangi ku kota ku ya amukela mali ya mpfuneto wa vaaki na hambi ku ri ku lava munhu leswaku a ya ndzi humesela mali ebangi, leswi kumbe ku amukela mali eka tiselulafoni swi antswisile vutomi bya mina.

A hi maendlelo ya kahle ya bindzu tanihileswi maendlelo lawa ya xanisaka vanhu lava seketelaka bindzu leri. Bindzu leri nakona a hi bindzu i ku khoma vanhu vukungundwana hi ndlela leyi swi nga kotekiki ku va munhu a ya manguva lawa nandzu emaphoriseni, hikuva vanhu lava taka va ta kombela ku pfuniwa kumbe va seketela bindzu leri va va va ri eka swiyimo leswi va tshikelela hikokwalaho va pfumela xin'wana na xin'wana lexi vuriwaka hi n'wini wa bindzu. Maendlelo ya bindzu leri ma vuyerisa n'wini wa bindzu ntsena, hikokwalaho ndza tiyisisa ndzi ku bindzu leri a ri na mafambiselo ya kahle.

Ina, ndzi nga teka xikweleti leswaku n'wana wa mina a kota ku ya eyunivhesiti a ya yisa tidyondzo ta yena emahlweni kumbe a thwasela tidyondzo tihi na tihi leti a ti tsakelaka. Hikuva dyondzo i xitlhangu xa vutomi loko munhu a nga ri na tidyondzo kumbe a nga dyondzekanga swi ta n'wi tikela leswaku a kuma ntirho, hala tlhelo mina tanihi mutswari wa yena a ndza swi tsakela futhi na ndza swi seketela leswaku n'wana wa mina a dyondzelaka, na kona xikweleti lexiwani xa pfuna swinene eka machudeni tanihileswi vatswari vo tala va Afrika-Dzonga va nga fikeleliku tihakelo ta le yunivhesiti.

Eka mfumo wa Afrika-Dzonga ndzi yimerile vadyuhari lava nga na xikombelo, xikombelo xa vona hileswaku va kombela ku herisiwa tihakelo ta mali wa mpfuneto wa tiko, leti ti ti taka hi bangi ya selulafoni va vula leswaku vona a va swi koti ku tirhisa selulafoni hambi ku ri ku banga ha yona, vafanele ku kombela ku pfuniwa eka vanhu van'wana. Vanhu lava kombelaka eka vona ku pfuniwa va va tekela timali ta vona. Van'wana va swi kota ku endla leswaku timali ta vadyuhari ti nghena eka vona. Hi ku yimela vadyuhari a ni ku tanihi mfumo a hi tekeleni enhlokweni vadyuhari va hina hi herisa leswaku mali ya mpfuneto yi nga ha ngheni hi bangi ya selulafoni.

Ndzi vona swi fanerile tanihileswi swi pfunaka ku va munhu a kota ku xava yindlu leyi macheleni ya yena ma nga fikeleliki. U hakela ntsengo wutsongo hi n'hweti eka bangi. Leswi swi ta endla leswaku a kota ku tihanyisa n'hweti na n'hweti ku kondza a heta xikweletini xa yena xa le bangi hi hala tlhelo a ri na yindlu yo etlela eka yona.

Loko u lomba mali eka khampani ya khampani va languta leswaku wena u hola mali muni hi n'hweti, va tlhela va languta ku ri a wu na swikweleti swin'wana kumbe a wu se tshama u lomba mali eka tikhampani tin'wana. Va tlhela va tiyisisa ku ri loko ku ri ku u tshami u endla xikweleti u kotile ku xi hakela na naswona u xi hakerile hi nkarhi. Loko va vona leswaku wa fikelela vulombisi bya vona va ku nyika ntsengo wo nkarhi ku ya hi ku wena u hola mali muni hi n'hweti. Ntsengo lowu one va tlhela va ku byela ku ri hi n'hweti u fanele u vuyisa mali yo karhi kusukela eka lembe leri ku fika ka lembe leri. Loko ku ri ku mali leyi u yi lombaka yi tele ku tlula mpimo va nga ku nyika na khume wa malembe leswaku u kota ku vuyisa mali ya vona.

Inshurense ya vutomi yi sirhelela varhandziwa hi ku va nyika mali leyi nga ta va pfuna ku lahla murhandziwa wa vona. Yi tlhela yi humesa tihexe na bokisi leswiwani swi ta tirhisiwa ku yisa murhandziwa wa vona endlwini ya yena yo hetelela. Leswi swi pfuna leswaku vanhu va lahla kumbe va veka murhandziwa wa vona hindlela yo xiximekaka. Tin'wana timali leti humaka eka inshurense ya vutomi ti pfuneta kumbe ti pfuneta varhandziwa leswaku va yisa vutomi emahlweni na hambi ku humelerile rifu, va nga swi koti ku tihanyisa hi timali leti hi laha ku nga heriki kumbe ku kondza na vona va hundza emisaveni.

Ndzi vona ingaku vanhu lava sungulaka vukati bya vona hi ku tirhisa swikweleti va hanya ehansi ka ntshikelelo. Leswi swi endla leswaku va nga nga koti ku nyanyuriwa hi vukati bya vona, loko va hleketaka vukati bya vona va teriwa hi ntshikelelo, ntshikelelo wa timali.

Ku va munhu a kota ku fikelela mali ya yena ya mpfuneto wa vaaki a ri ekule swi pfuna hi ku hlayisa nkarhi. Swi endla leswaku nkarhi lowu a fanele a wu tirhisile ku landza mali ya yena hi xiviri a wu tirhisa ku endla swin'wana swa nkoka. Swi tlhela swi hunguta mintila ya le tibangi na kun'wana na kun'wana laha ku tekiwaka kona kumbe ku amukeriwaka kona mali ya mpfuneto wa vaaki. Swi tlhela swi pfuneta hileswaku swigevenga kumbe vanhu lava khomaka nkunzi a va nge koti ku khoma nkunzi hi ku olova, tanihileswi vanhu va nga swi kotaka ku fikelela mali ya vona ya mpfuneto wa vaaki va ri laha va hlayisekeke kona.

Mimpfuno ya kona i ku va vanhu va kota ku vona leswaku va saleriwile hi mali muni. Ku va va kota ku rhumela na ku amukela mali. Ku va va kota ku xava gezi ti-air-thayimi, ti-data va, tlhela va kota no xava swilo eka swihangalasamahungu va nga zanga va hlangana na muxavisi. Va nga swi kota no xava swilo kusuka eka swilo swo fana na vo Takealot va kota no hakela va nga zanga va ya evhengeleni rero.

A nga hakela hi ku xavisa switirhisiwa kumbe swilo leswi a nga na swona swa nkoka. Swilo leswiyani a nga swi xavisa a kota ku kuma mali a yi tlherisela ebangi kumbe a nga famba a lava swintirhwana swa siku kumbe swa xinkadyana leswaku a kota ku kuma mali liyani a yi tlherisela ebangi. Banga yi nga se ta yi ta koxa mali ya yona tanihileswi bangi loko yi sungula ku koxa yi nga kuma na mpfumelelo wo kota ku n'wi tekela xin'wana na xin'wana lexi a nga na xona xa nkoka.

Swi ta endla leswaku vanhu va va na vuxaka na vu dyelwani lebyinene. Loko vanhu va ri na vuxaka swi endla leswaku va tshembana va kota no hanyisana. Van'wana va nga kota no siya na wun'wana makhiya loko va nga ri kona ekaya leswaku a kota ku sala a lumeka timboni tivoni.

Switokofela i ntlawa wa vanhu lava lava pfunanaka hi ku endla swilo swo karhi. Ku nga va hi ku hlengeleta mali leswaku emahetelelweni va xava swilo swo karhi, ku nga va hi ku hlengeleta mali leswaku ri hi mahelo ya lembe va xava swakudya ku nga va hikuva n'hweti yin'wana na yin'wana ku va na loyi a kumaka mali kusuka eka swirho swa switokofela. Ku hlayisa mali leyiwani va yi va yi tirhisaka kumbe leyi va yi endlaka eswitokofeleni i ku yi veka ebangi.

Ndzi kombela ku pfuniwa. Ndzi yiveriwile karata ra le bangi loko ndzi ri edorobeni namuntlha naswona bangi ya mina ku na mali ya nkoka leyi ndzi nga laviki leswaku yi ndzi lahlekela tanihileswi ku nga mali ya switokofela. A ndzi kombela leswaku ri mi ndzi pfalela karata ra mina vito ndzi Ntsakisi Mahlayisi khadi number ya mina i one one one one one.

Hayi a xi nge khumbi tanihileswi tindzindzakhombo ta masiku lama ti nga langutiki xiyimo xa rihanyo xa munhu loko ti ti pfulela kumbe ti pfumelela munhu ku tirhisana na vona kumbe ku pfula ndzindzakhombo na vona. Lexi va xi langutaka ntsena i malembe ya munhu lontsongo kumbe lowa le hansi ka khumenhungu wa malembe u hakeleriwa mali ya ntsengo wa le hansi kasi lowu wa malembe ya ku hundza eighty u hakela mali ya le henhla.

Ku xavisa tiyindlu i vuvekisi bya kahle tanihileswi ntsengo wa tiyindlu manguva lama wu nga le henhla ngopfu naswona loko munhu a xavisa tiyindlu to tala wa swi kota na ku gonyisa ntsengo wu ya ehenhla hi laha yena a lavaka ha kona kumbe hi ku vona hi ku va vanhu lava tsakelaka yindlu leyi va nga kota ku fikelela ha kona. Leswi swi ta endla leswaku a tshama a ri na mali yo tala leyi na yena a nga ta kota ku yi vekisa ebangi a kota ku yi tirhisa malembe ya ku tala.

Makhombo ya ku hlayisa mali ekaya hileswaku ri swigevenga swi nga kota ku ta swi ta ku yivela, vana va wena va nga kota ku ku yivela, murhandziwa wa wena a nga kota ku ku yivela na hambi ku ri wena u nga pfa u ringeka u ya ya tirhisa mali ya vanhu naswona ku vekisa ku veka mali ekaya a swi na ntswalo kasi ebangi ku na ntswalo.

Ku hola mali ebangi swi pfunile tanihileswi nga hunguta tilayini ta le mudendeni naswona munhu a nga swi kota ku ya teka mali ya yena ebangi siku rihi na rihi leri a va ku a karhi a ri na nkarhi. A swi fani na nkarhi lowu emudendeni a wu boheki ku ya hi siku rero hikuva mudende a wu ta ku tsema.

U nga ri lawula hi ku hi ku vekisa pension ya wena eka ndhawu leyi tshembekeke leyi nga na mpfumelelo wa mfumo ku tirhana na peceni ya munhu.

Munghana khadi leri ni vulavulaka hi rona ri ndzi pfumelela ku xava swilo swin'wana na swin'wana hi xikweleti mina ndzi ta sala ndzi hakela endzhaku.

Debit card yi tirhisa mali leyi wena u nga na yona eka nkwama wa wena wa bangi kasi credit khadi kumbe khadi ra xikweleti ri tirhisa mali ya xikweleti leyi wena u nga ta sala u yi hakela endzhaku.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela ya ku va wena u ya twanana na bangi yo karhi leswaku ri u lomba ntsengo wo karhi lowu u nga ta u tirhisa eka khadi ra wena ra xikweleti naswona xikweleti lexiwani u ta xi hakela kumbe u ta xi pfala i nkarhi wo karhi ku fika nkarhi wo karhi kumbe kusukela hi nkarhi wo karhi ku ya fika eka nkarhi wo karhi.

Endzhaku ka loko muhakeri a lovile ndzindzakhombo na yona a ya ha yi emahlweni yi korhokela lava van'wana va salaku va hanya kambe yi va nyika ntsengo wo karhi leswaku ri va kota ku ya pfula ndzindzakhombo kun'wana kumbe va kumbe ku va na loyi a ya ka emahlweni a hakela endzhaku ka loko loyi a yi pfurile kumbe muhakeri a hundzile emisaveni.

ku xava data ya ntsengo lowu ringanaka dzana wa tirhandi tanihileswi ndzi yi tirhisaka ku yisa emahlweni tidyondzo ta mina ta le henhla hikuva data leyi ni yi kumaka kusuka eka xikolo a yi hlweli no hela hi hala tlhelo ndzi yi tirhisa ku hlamula swivutiso swa Xitsonga eka TalkTag.

Valombisi va kambela ku basa ka tihakelo ta swikweleti va nga se tiyisisa ku nyika munhu vulombisi, va endlela leswaku ri va tiyisisa ku ri munhu loyi u ta swi kota ku hakela mali ya vona naswona a va nge lahlekeriwi hikuva loko vo tshuka va ti kumile va nyikile munhu loyi a nga mbabva loyi a nga hakeliku timali swi ta endla leswaku na vona va tikuma va mbabviwile.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ri a va vi na vukheta va nga tshuki va tekile xikweleti xa mali ya le henhla tanihileswi swi nga ta va tikela ku ya emahlweni na vutomi, va nga ha kota ku xava yindlu hi mali leyi ya xikweleti kambe loko ku ri ku swi vula leswaku ri va nge swi koti ku xava swin'wana swo fana na swakudya na mafurha ya timovha leswaku swipandzamananga swi ta kota ku famba swi ta ku kombisa leswaku ri va tsandzekile ku ti ehleketelela vona vinyi.

A ya khale yo xava airtime munhu a boheka ku ya laha airtime yi xavisiwaka kona ku nga evhengeleni ku ya a ya xava kambe manguva lawa a swa ha bohi ku ya evhengeleni munhu a nga xava ethayimi kusuka eka riqingho ra yena ra le nyongeni.

Mina ndzi heta tihakelo ta mina ndzi nga endla leswaku ri n'hweti yin'wana na yin'wana ni humesa ntsengo wo karhi nakona loko ndzo tshuka ndzi ti kumile ka n'hweti yin'wana ndzi ri na mali yin'wana leyi ndzi nga ta yi tatisaka eka ntsengo lowuyani ndzi nga tatisa leswaku ndzi hatlisa ndzi heta tihakelo ta xikweleti xa mina.

La xikweleti xa wena emahlweni swi pfuna hileswaku ri u ta hatlisa u heta ku hakela xikweleti xa wena leswi swi nga ta endla leswaku ku ri mali leyi u va ka u sele na yona hi nkarhi lowu a wu fanele u ri karhi u hakela swikweleti u nga yi tirhisa swin'wana leswi nga ku pfunaka.

Ndzi nga lombisa vanhu lava nga na mintirho leyi va hakelaka n'hweti na n'hweti leswi swi ta tiyisisa leswaku ri va ta swi kota ku ndzi hakela kambe lavo pfumala mintirho vona a ndzi nge tshuki ndzi va kombisile tanihileswi a ndzi nga ta ka ndzi nga tivi leswaku ri va ta swi kota ku ndzi hakela na.

Hi ku nghena eka akhawunti ya wena ya bangi u ya laha va nga ko kombisa xikoweto xa leswaku hi laha u faneleke u xava kona ya ethayimi, loko se u nghenile layani u ta vika leswaku ri wena u lava ntsengo wo karhi kutani u xava u tlhela u kombisa leswaku ri airtime leyi u yi xavaka yi wela ehansi ka netiweke yihi ku nga va ku ri MTN, Vodacom kumbe he Telkom.

Tiyisisa leswaku ntsengo lowu lavaku ku wu kuma hi n'hweti wu ta swi kota ku fikelela swilaveko swa wena hinkwaswo tanihi munhu na ku tlhela u hlayisa va ndyangu wa wena na hi hala tlhelo u nga tlhela u tiyisisa leswaku ri a wu kumi ntsengo wo tlula mpimo hi n'hweti tanihileswi swi nga ta endla leswaku ri mali ya wena ya peceni yi hela hi xinkadyana.

Vanhu va ri na makungu yo tirhisa mali yaleyo ku endla swin'wani naswona ku va va ya va ya yi vekisa va endlela leswaku va nga tshuki va yi tirhisile ku endla leswi va nga yi kunguhataliki swona.

U va pfuneta hi ndlela ya leswaku ri va nga kota ku kuma mali ya ku ti hanyisa ku kondza va kuma wun'wana ntirho hi hala tlhelo wu va pfuna leswaku ri va nga khomiwi hi ntshikelelo wa miehleketo tanihileswi hi mpfumaleko wa timali wu nga vangaka ntshikelelo wa miehleketo.

Loko ndzi fika ebangi ndzi nga hlamusela xiyimo xa mina swa leswaku ri ndzi na check akhawunti leyi nga ri ki na nchumu naswona ndzi twile hi ta overdraft leyi ndzi nga swi tiviku leswaku yi tirhisa ku yini hikokwalaho ndzi kombela ku hlamuseriwa matirhelo ya overdraft account.

swilo emahlweni swi na mbuyelo wa ku vuyeriwa hi ndlela ya ku tshembeka loko u hakela swilo emahlweni va nga ku hungutela or mintswalo leyi a wu fanele u yi hakela kumbe loko u fanele u vuya u ta teka xikweleti nakambe va nga kanakani ku ku nyika tanihileswi u nga munhu loyi a tshembekeke a hakelaka hi nkarhi.

Ke ri bya banga leyi yi sungulaka hi letere ra C leyi nga duma swinene eAfrika-Dzonga a va hlweli ku ku nyika xikweleti hi naswona va na swikweleti leswi katsaka ku pfuneta tidyondzo ta vadyondzi, vuphakeri bya vona ndzi byi tshemba swinene tanihileswi na mina byi nga tshama byi ndzi pfuna.

riqingho ra mina ra le nyongeni ku endla xikombelo endzhaku ka loko ndzi endlile xikombelo ndzi nyikile na na ntiyisiso wa leswaku ri ndzi hola mali muni hi n'hweti, va ta ndzi vitana leswaku ndzi ta ebangi kumbe va ndzi fonela kunene leswaku hi tiyisisa xikombelo va ta tlhela va ndzi vitana ebangi leswaku ri ndzi ya ndzi ya sayina maphepha ya mpfumelelo wa xikombelo xa mali.